Lungalisebenzisa eli thuba ukuba aphuhlise isakhono sakhe ngokunxibelelana nabanye, nabanye abantu ngokuba aziqeqeshe, aziqeqeshe ekusebenzeni nabantu ngokubambisana okanye ukumamela , ukumamela nokuthetha ngokucacileyo. Imidlalo futhi ifundisa ukuphendula ngokukhawuleza kwizimo ezahlukeneyo kunye nokunceda abanye abantu. Ikwafundisa ulawulo lweengxaki kunye nendlela yokujongana nokungavisisani ngobuchule. Ukudlala, ukudlala ekupheleleni ekuzonwabiseni kodwa kuyanceda ekwakheni izakhono ezibalulekileyo zobomi kunye .

Mntwanam, ndiyazi uba ukudlala imidlalo yevidiyo iyakonwabisa kodwa kukhona ubungozi obukhona xa udlala nabantu ongabaziyo. Kusenokwenzeka ukubana umntu uzenza umntwana kodwa ngumntu omdala. Abanye baye , baye bayenze le nto beneenjongo ezingalunganga. Abanye basenokuzama ufumana ulwazi lwakho lobuqu njengendawo ohlala kuyo okanye i-phone number okanye noba yintoni engakubeka emngciphekweni. Abanye basenokusebenzisa amagama akho okanye izithombe zakho ozigcinayo ukuze bakulaxaze, bakukhohlise okanye bakucalucalule. Lilonke kubalulekile ukubana ungaze wabelane nolwazi lwakho nomntu, ulwazi lwakho lwamanyani nomntu ongamaziyo.

Mntwanam, ndiyayazi ukubana ukudlala ibhola yenye yezinto ozithandayo kakhulu. Kodwa ke kubalulekile ukuba wazi ukuba akekho umntu ekufuneka akwenze uzive ungahambi kakuhle ngenxa yezinto ozithandayo. Ukudlala ibhola akutsho ukuba awufani nabanye, kuthetha nje ukuba unetalente eyahlukileyo kwaye oko kuhle kakhulu. Ukohluka kwabantu yinto entle ngenxa wonke umntu uphila ngendlela yakhe kwaye nalapho abantu bafunda khona kubanye. Abantwana , abantwana abakuntlontayo bangabe bengakuqondi kodwa oko akuthethi ukuba kufuneka umele ukulungelelanisana nabo. Qhubeka uthande into oyenzayo, uyokuba ngumzekelo kwabanye amantombazana abafuna ukwenza izinto ngendlela yabo kodwa besoyika.

Kwathi emva kweminyaka yocalucalulo abantu abohlukeneyo babumbana, banxiba imibala yesizwe bexhentsa kunye. Ibhola yaba sisixhobo sobunye, yaphakamisa ukuzingca nokuzithemba ebantwini kwaye yavuselela ithemba elalilahlekile. Esi siganeko sabonisa ukuba ilizwe limanyene yaye kungafezekiswa izinto ezinkulu.

Bantwana bam abathandekayo, namhlanje ndifuna nikhumbule into ebalulekileyo. Imidlalo ayinagama, awukho umdlalo othi ngowamakhwenkwe kuphela okanye ngowamantombazana kuphela. Ibhola ekhatywayo, umbhoxo neqakamba, le midlalo iyakwazi ukudlalwa nguwe noba uyintombazana. Amanye amantombazana aseMzantsi Afrika sele edlala ezemidlalo kwinqanaba eliphezulu. Bawina iimbasa, bamela ilizwe kwaye bayazidla. Ukuba ufuna ukudlala, kwanele kwaye unalo ilungelo lokuba semdlalweni. Imidlalo ikunceda ukhule usempilweni, ufunde ukusebenzela iqela kwaye uzithembe. Ngoko ke musani ukuvumela nabani na anixelele into eyohlukileyo, yimani ngenkani. Ukuba uyayithanda ibhola, umbhoxo okanye iqakamba uphume uye kuyidlala. Ningakwazi ukwenza nantoni na kuba niyakwazi.

Owona mdlalo weqakamba owabangela imincili ongasoze ndiwulibale kulapho iqela lam laliyokhuphisana kwisigaba sokugqibela kukhuphiswano lesikolo. Kwakuxinezelekile, ndicinga sasidlala neqela elalithethwa ukuba linamava kwaye linabadlali aphezulu. Eyona nto eyenza uba lo mdlalo waba nemincili kukuba ndaphumelela ngerani yokugqibela yomdlalo. Ibhotolo yaseyiqalile ukutshona wonke umntu wayemi eqhwabela edanduluka wabe loo mzuzu wandinika ukuzithemba okukhulu. Ndanikwa i-MVP kwaye ndaziva ndikhululekile ndonwabile. Loo mdlalo wabonisa uba xa uzama unokuphumelela nokuba izinto zibukeka zinzima.